Ke na le inšorense ya phitlho, molemo wa inšorense ya phitlho ke gore, fa o na le lefu e go thusa go ka boloka ka bonako. Ke duela diranta di le makgolo a mabedi, some a matlhano. Mme e na le batho ba lelapa, ba le bararo.

Batho ga ba kgatlhegele go itse ka ditlhwatlhwa tsa madi ka lebaka la gore bontsi ba batho mo nakong ya gona jaanong ga ba na ditiro. Ke ka moo batho ba sa tlholeng ba lebelela gore ditlhwatlhwa tsa madi di eme jwang.

A bula akhaonto ya banka mme maitemogelo a ntlha a go bana le account e ne e le maitemogelo a itumedisang thata- thata gobane madi a ne a bolokegile ke sa tlhole ke tsamaya ke tshwanela ke go tsamaya ka madi ka mo dipotleng.

Fa batho ba ka ithuta baba ba bana le kitso ka tsa madi, ba ka thusega thata fa ba dira ditshweetso, gore ga ba sia karata ya sekoloto, ba tshwanela ke go e dirisa jang. Ditshweetso tsotlhe, tse ba di tseyang di tla ama jang maphelo a bona, le ba malapa a bona.

UIF e botlhokwa thata gonne ka nako e o felelwang ke tiro, e dula e ntse e go duela go fitlhelela o bona tiro, dikgwedi di ka nna di le tharo. E botlhokwa thata gore re nne e botlhokwa thata mo thulaganyong ka kakaretso ya inšorense. Motho ka nako eo a sa direng o kgona go nna a ntse a bana le madi a go ka batlana le tiro e nngwe.

Ka lebaka la gore ke ntse ke boloka madi a ka bankeng ya lena ke fitlheletse tshweetso ya gore ke batla go ba le legae le o e leng laka. Jwalo ke ne nka kopa gore le tlhalosetse phaphang magareng ga go adima madi a go aga kgotsa go reka ntlo ka bankeng. Ke tlhoka go itse tsena tsotlhe gore ke kgone go tsaya tshweetso e e siameng.

Dinako tseo re tshelang mo go tsona, ke dinako tseo di batlang gore motho a phele a na le madi. Ka gore ga go sa tshwana le nako tsa pele, mo go neng go lemiwa batho ba iketsetsa madi ka teng. Jwalo go botlhokwa thata gore motho ha o dira o bane le peeletso ya nako e telele ya go rola tiro gore madi a gao a kgone go go tshwarelela nako e telele.

Fa motho a tlhokafala a sa dira will-e, mme a ne a na le kgwebo kgotsa a ne a na le dithoto, mosadi wa gagwe, ke ena a tshwanetsweng ke go amogela dithuto tsa gagwe. Mme o a tle a di arolele bana ba gae.

Go botlhokwa thata gore pele o ka tsaya karata ya sekoloto, o buise melao le tumalano ya karata ena. Gobane ha o sa dire jalo, o tla feleletsa o tsene mo sekoloto se o neng o sa se itse ka lebaka la gore o ne o sa tlhaloganya melawana, jwalo go botlhokwa gore ha o tsaya karata ena, kopa ba tirelo ya dibanka ba go tlhalosetse melawana yotlhe.

NSFAS e ne e sa tshwanela go ka kgetholola baithuti ka gore batsadi ba bona ba dira, ka gore ka nako tse dingwe batsadi ba a dira empa madi a ba a bonang ga a kgone go ka duelela bana kwa sekolong. Jaanong go matshwanedi gore ba kgone go thusa bana ba botlhe, e be bana bao ba ikaelelang go ka tsena sekolo, e be bao ba ba dumelelwang. Ka re ka nako tse dingwe motsadi o feleletsa a le mo dikoloto, e be a palelwa ke go ka ipatelela bana ba bangwe ka gore a dirile dikopo tsa madi gore a patelele e mongwe.